Kufuneka amabhasi la mabhasi lawa aneminyango eceleni for abantu abakhubazekile, nala mabhasi emishini lawa akhipha isitulo ngaphandle ukuthi umuntu ohamba nge-wheelchair akhone naye ukugibela ebhasini kalula. Yizo izinto ezifunakalayo nokuthi abantu abakhubazekile nabo babe neyabo i-shuttles abangayisebenzisa kuze bakhone ukuhamba.

Kubaluleke kakhulu ngoba mele ukwazi ukuthi hhayi emhlabeni sisebenza ngesikhathi nazo izimoto, izinto zokuthutha azihambi ngokufana, zikhona ezihamba kancane, zikhona ezisheshayo. Kumele ubheke isikhathi owazi ukuthi uma ngihamba ngale ngizothatha isikhathi esingakanani.

Ayikho kukhulu kakhulu into engazenza kodwa ngingakhuluma nabagibeli, ngibathembise ukuthi izinto zabo ziseyifu zingakithi ende bangazithola kanjani, ngibatshele imilayelo okumele bayenze khuze ingalahleki. Nomuntu ontshontshile owebile simuthole.

Mina mengicabanga ukuthi abantu abadala babe nama-shuttles wabo for abantu abadala inoma if uhamba nomzukulu or nomntanakhe noma eyedwa, kodwa kube khona umuntu omdala kakhulu.

Ngingabheka indlela elula ukuze uloli esheshe efike ngenze sure ukuthi njengoba abantu bethi uloliwe uhamba kancane, kodwa mina ngizame ukuyenza ukuthi uphuthume ahambe ngendlela e-right ezojabulisa abantu.

Akulula kakhulu ngoba emphakathini abantu bakhe bacabangele abantu abahamba ngeyinyawo kuphela kodwa abama-wheelchair bayasokola kakhulu, nangokuthi bagibele itekisi kuba inkinga kakhulu ngoba ne-wheelchair. Izihlalo ezinamasondo azisitholi i-space ematekisini ukuthi umuntu ohamba ngayo agibele, kodwa ngoba sekukhona o-Bolt no-Uber iyona engcono ngoba ikulanda ekhaya. Ende futhi bayakhona nokufaka i-wheelchair emuva kwemoto nawe uhlale phambili.

Azange ngazizwa kahle kakhulu ngoba uloliwe indlela e-right yokuhamba ngayo plus ikusiza ngokuthi u-save-e imali, ukhona ukuyibhanga kahle ayiduri ayifani njengezinye ezinhlelo zeyimoto, izinhlelo ze-transport. So, uloliwe azange ngaphatheka kahle kakhulu ngoba singabantu abaningi la eNingizimu Afrika sithembele kuwe, ende futhi noma siya emisebenzini kuba ngesikhathi esibekelwa sona ukuthi esifike ngayo. So, uma uloliwe uhamba kancane nasemsebenzini uyasimoshela.

Mina nginga-prefer-a imikhumba, imikhumba emikhulu futhi imikhumba elayisha izinto eziningi noma kuthatha isikhathi eside ukuthi ifike kodwa ngingahambisa ngemikhumba ngifake yonke into yehle ngolwandle nje kuhambe khona. Bhulazi kuyindlela eshibhile ukuthi ube nemali u-save-e imali nanokusebenzisa indizamshini.

Mina ngakithi sihamba ngo-Rea Vaya amathebula ezikhathini awekho unokufika ibhasi liceda kuhamba, bese kumele ulinde futhi esinye isikhathi ongazi ukuthi singakanani ozosima, kungenzeka kube u-five minutes, kungenzeka kube i-one hour. So, akungijabulisi neze lokho kudinga kubhekwe.